Esimeni esikanje ngingacela sixoxisane nohulumeni mayelana nokuthathwa komhlaba ukuze sigcine siphume nendlela eyaphambili ezithokozisa wonke umuntu iphinde ilungise nomonakalo owenziwa i-apartheid.

Ngingazihlola ngokuvakashela iwebhusayithi yabo ngibheke kuyo, ngingavakashela inkampani ngiyohlola khona ngokukhuluma nomphathi nabasebenzi bakhona.

Ngicabanga ukuthi indlela engcono ukuba asebenzise izindlela zemvelo ukuze agweme ukulimaza izitshalo zakhe.

Ukuba nolwazi lwesihlabathi, ukuba nolwazi lwemfuyo ehlukahlukene, ukusebenzisa imishini yokulima.

Njengamalunga omphakathi, uma sisola ukuthi imfuyo yebiwe singabika kumnikazi wemfuyo noma umnikazi wayo imfuyo engaqasha abantu basemphakathini ukuba bayigade.

Ukuvuna ngesikhathi esifanele, ukusebenzisa amathuluzi afanele, ukuqapha izinga lempilo yezitshalo, ukunakekela isitshalo ngesikhathi kuvunwa, ukubekela eceleni ngendlela efanele. Abasebenzi bangayithuthukisa kanjena indlela yabo ukuze bavune kahle. Ukuqeqeshwa, ukusebenza ngokubambisana, ukusetshenziswa kwamathuluzi anele, ukugqugquzela uhlelo nokuhleleka, ukulandela izindlela zokuphepha.

Amazwe ahlukene noma izifunda zibhekana nemithetho nezidinganiso ze-PPE ngendlela ehlukahlukene, kuye ngezinga lokuthuthuka kwezomnotho, ukuqwashisa nezinsiza ezikhona. Amazwe athuthukile anemithetho eqinile, ukuqapha okuqhubekayo nokuhlinzekwa kwe-PPE efanele. Amazwe asathuthuka avame ukuba nemithetho ekhona kodwa ukuhluleka ukuyisebenzisa ngokuphelele ngenxa yokushoda kwezimali, ukungaqashiswa noma izinsiza.

Uma sengibona ukuthi ukudla sekuzokonakala, ngingenza ama-special esitolo, ngingakudayisa ngamanani aphansi, ukuze abantu bazothenga ngokushesha kungamosheki.

Ukuhlolwa komhlabathi, izinsiza zokuqeqeshwa nokwelulekwa, izitshalo ezihambisana nesimo somhlabathi, izithasiselo zomhlabathi, izinsiza zemali, imishini nolwazi lokusebenzisa namanethiwekhi wabalimi.

Ngiyanibingelela, ngiyaxolisa ukuthi kufanele ngikhulume kanje, kodwa ngizwakala ngidiniwe kakhulu. UMnumzane Khumalo, umlimi okhuthele uhlupheke kakhulu namhlanje ekuseni lapho ethola ukuthi amasela atshontshe ingxenye yezinkomo zakhe. Lezi zinkomo azizona nje izilwane kuphela, ziyimpilo yakhe, umthombo wakhe oyinhloko kwemali yokondla umndeni wakhe, ukukhokha izikweletu nokugcina impilo iqhubeka. Ngiyacela nithumele uphenyo olugcwele ukuze le ndoda ibuyiselwe isithunzi sayo nomsebenzi wayo onzima ungashabalali.

Abalimi babhekana nezinselelo ezinkulu uma belungisa umhlabathi, ikakhulukazi mayelana nempilo nokusimama kwawo. Enye yezinselelo ezinkulu ukuguguleka komhlabathi okuholela ekulahlekelweni ucezu olungenhla lomhlabathi olunothe ngezithako ezibalulekile. Lokhu kwenza kubenzima ukuthi izitshalo zikhule kahle. Enye inkinga enkulu ukuncipha kwezakhi zomzimba, okubangelwa ukusetshenziswa kakhulu komhlabathi ngaphandle kokubuyiselwa izakhi ezifanele. Ngakho-ke, ukuguguleka komhlabathi nokuncipha kwezakhi kuthinta impilo yomhlabathi ngokunciphisa amandla wawo okuxhasa izitshalo.

Ukuphepha kokudla, ukuqina kwempahla, ukuvikelwa kokudla ekukhanyeni nasemoyeni nokuba lula ukuba kuphinde kusetshenziswe.

Yebo, abalimi kufanele basebenzisane ukuze babeke amanani afanelekile. Lokhu kuzobasiza ukuncintisana kangcono emakethe, bagweme ukwehliswa kwamandla entengo futhi bathole inzuzo efanele ngomsebenzi wabo. Kodwa-ke kufanele baqaphele ukuthi lokhu akuphuli imithetho yokuncintisana.

UZenani Msweli ongumakhelwane othanda ukutshala, wabhekana nomhlaba ongahleleki, owomile futhi ongacebile ngezithako ezidingekayo. Kodwa ngenxa yokuzimisela kwakhe waqala ukuwulungisa, wafaka umquba, wawuthambisa ngamanzi, wagcine usuwumhlaba ocebile nonempilo ofanele ukutshala.

Izitshalo zokumboza zidlala indima ebalulekile ekulondolozeni impilo yomhlabathi, zivimbela ukuguguleka, zithuthukisa ukwakheka komhlabathi futhi zengeze izakhamzimba, ngaleyo ndlela zisize ekusimameni kwezolimo.

Umlimi angatshala izitshalo ezimelana nesomiso ezifana , imbuya, sorghum ne-cowpeas. Lezi zitshalo zidinga amanzi ambalwa futhi zikhula kahle ezindaweni ezishisayo. Ukugcinwa kwamanzi kungathuthukiswa ngokusebenzisa amanzi ngendlela efanele. Ukuchelela ebusuku ukugwema ukufiphala kwamanzi nokusebenzisa izindlela ezifana ne-drip irrigation ukuze kuncishiswe ukuchitheka kwamanzi.

Abadala bakhe bangamkhuthaza ukuthi alandele iphupho lakhe, bamsize ngolwazi, nolwazi lwabo ngolimo, bamsize ngokuhlela kabusha uhlelo lwakhe lwebhizinisi futhi bamkhuthaze ukuthi azame ezinye izindlela zokuthola uxhaso ngaphandle kwebhange. Bazombona njengomuntu unombono, hhayi nje intsha.